Iteksi iyathanda ukuba nendawo engathi iphakamile kancinci, ngoko ke kunganzima ukuba makanyuse umlenze akhwele. Kudingeka ukuba kube nomntu oza kumxhasa xa ethatha unyathelo lwakhe lokuba makakhwele. Nokuchopha kungadingeka ukuba angahlali kwisitulo esisecaleni ahlalele buphakathana kwenzele ukuba axhaseke, nomlenze wakhe uhlale kakuhle.

Ukuba ndingumqhubi welori ethutha imithwalo enzima ehamba kwilizwe lonke, ndingakhetha ukutya okulula, okukhawulezayo kwaye okunika amandla okuhlala ixesha elide. Oku kubalulekile kuba ukuqhuba iiyure ezininzi kufuna amandla amaninzi kunye nokugxila.

Imoto encinci iyathanda ukuba ilimale ngoba iindlela zasezilalini zimbi kakhulu, azikho semgangathweni. Ngoko ke xa uqhuba imoto encinci iyathanda ukuba ilimale kakhulu.

Ukuba abaqhubi beetekisi bangalandela imithetho yezithuthi kungancipha kakhulu ukuxabana nokuxambulisana ezindleleni kwaye banyamezelane, bahloniphane. Bahloniphe nabanye abantu abasebenzisa indlela, bangacingi ukuba indlela yeyabo bodwa.

Iingenelo zokuba ibhasi ingawutshintshatshintshi umzila wayo xa ihamba kukuba iphepha izinto ezifana netrafikhi. Iphepha ekubeni ingachithi ixesha elide ikhawuleze iyofika apho iya khona kwaye ingalahleki endleleni.

Sisi, undinike imali engaphelelanga. Ndicela ubale uqinisekise ukuba ingaba kushota malini.

Ukuphatha i-pram xa uzokukhwela iteksi kuyahlupha kakhulu ngoba uyazisindisa. Okokuqala laa pram yakho kufuneka uyenzelwe indawo xa ufika eteksini. Ngamanye amaxesha uyakwazi ukuthi umqhubi weteksi akubhatalise. Iyakusokolisa ngoba xa unemithwalo emininzi uye uchithe ixesha uzamana nokulungisana nendawo yokuhlala kwaye kufuneka uyigade ngoba izinto zakho zininzi, imithwalo yakho. Kanti ke ihlalisa kakubi abanye abakhweli beteksi.

Bhuti, ndicela uzame ukuzibamba ngoba uyasinukisela apha, kunzima nokuba silale. Khawuzame ukuzibamba okanye uzame ukuzikhulula xa kuthe kwamisa ibhasi. Masisebenzisaneni siyacela.

Ukusebenzisa isithuthi sobuqu kuneendleko ezifana neepetroli okanye idizili. Kufuneka uthenge ipetroli engaphaa kwemali obuza kuthi uyisebenzise xa ubuthe ukhwele iteksi. Kufuneka imoto yakho ibe no-inshorensi, ngoko ke iyabiza nayo i-inshorensi yeemoto. Okwesithathu, iindleko zokulondoloza imoto yakho ukuze ihlale isemthethweni okuhamba endleleni, isemgangathweni wokuhamba endleleni. Kuphinde ke neendleko zokupaka. Kwiindawo ezahlukeneyo kuyathanda apho ke kufuneke ubhatalele indawo ozokuthi upake kuyo.

Abakhweli bebhasi bayachaphazeleka kakhulu ngoba ke ngoku kufuneka besebenzise imali ebibekelwe enye into ukuze bakwazi ukuthi bongeze kule yebhasi. Loo nto iyachana ngoba umntu uye ashote kwenye into. Bayachaphazeleka ngoba abanye bathi bangakwazi ukumelana nexabiso lemali enyukileyo, banyanzeleke ukuba batshintshe isithuthi. Kufumaniseke ukuba umntu uye usebenzisa isithuthi esingathembakaliyo, umzekelo, uloliwe. Uloliwe akathembakali kakhulu, umntu ophangelayo ayingombono ulungileyo ukuba makamsebenzise rhoqo.

Ukhuseleko lwabasebenzi luba semngciphekweni, ukonakala kwezixhobo kunye nokulibazisa uloliwe.

Ukwenza ukuba kube lula ukungena nokuphuma kwezithuthi, ukwandisa amanani ezitulo zabantu abakhethekileyo abadala kwizithuthi kanye nokwandisa ukhuseleko lwabantu xa belindile kwizitishi zezithuthi.

Ukukhwela ibhayisekile kuluncedo kakhulu ingakumbi kule minyaka xa ungumntu oneminyaka engamashumi amabini ngoba iyakunceda. Awubi nazindleko ezifana nepetroli okanye idizili, kanti ke uyakhawuleza nokuba ufike endlini okanye emsebenzini apho uya khona. Uyakwazi nokuthi useyive entweni yokuba ungabhatali mali yezithuthi rhoqo ngosuku.

Ndingazilungiselela ngokuba ndilale phambi kokuba sithathe uhambo lwethu olude, ndilale iiyure ezaneleyo. Ohambeni lethu kufuka nditye ukutya okulula nokuza kundenza ndihlale ndingalali. Ndingaseli tywala apha endleleni de ndiyofika, kwaye ndisele izinto ezizandinceda ezifana nee-energy drinks. Ndiphumle nalapha endleni njengoba sihamba. Ukuba andinaye umphumzi wokuqhuba, kufuneka ndihambe ndimisa endaweni ezilungele ukumisa, ndithathe ikhefu.

Inqwelomoya ihamba ngesantya esiphezulu kwaye yonga ixesha. Iyafikeleleka kwiindawo ezininzi kakhulu ingakumbi ezingaphesheya kolwandle. Uphinde naxa uyikhwele awufumani xinzeleko lomzimba. Umzimba uyakhululeka ngoba anixinaniselani.

Ingandikhathaza kakhulu loo nto ngoba kaloku u-Uber ubhatalelwa into yokuba xa uthe wakhwela kuye, iinkonzo zawo okanye iimoto zabo kufuneka zihlale zinuka kamnandi, zintofontofo kwaye nabaqhubi bakhona benobuhlobo okanye benikisa umdla. Ngoko ke xa uthe wakhwela imoto kaUber apho khona ufumene umqhubi onukayo, iyadandathekisa kakhulu loo nto.

Ukulahleka kolawulo lwesithuthi, ukophuka ngokukhawuleza kwesithuthi okanye iteksi, kwaye ke nokuncipha kokhuseleko lwabakhweli.

Into yokuqala kukuqinisekisa ukuba umqhubi usemgangathweni wokuqhuba. Kuyanyanzeleka ukuba aphumle xa ehamba ngendlela, loo nto ke kufuneka ukuba abe naye umntu oza kumphumza. Ukuba akanaye funeka afumane izinto ezityiwayo ezizawukwenza, ezilula ukwenzela ukuba anagalali endleleni.

Ukuqhuba uloliwe kuphephile kwaye kuthembekile and akunabungozi kakhulu kwi-environment yethu.

Imibutho yeetekisi yenza ubomi bube lula kubakhweli beeteksi ngoba zonke izikhalazo bayakwazi ukuthi bazibhekise kubo abantu abasemibuthweni. Bona ngabo abazawuthi bathethe, baqulunye, baphume nezigqibo ezichaphazela wonke umntu.